Kukutya okulula okufana nemifino, umngqusho, kunye nenyama eyaneleyo. Njengabantu abantsundu siye sixole kakhulu xa kukho inyama eyaneleyo, inyama ebomvu nenyama yenkukhu elungiselelwe abo bangayityiyo ebomvu nabo baneengxaki zempilo.

Ukuze wenze idombolo uza kudinga intlama yakho le uye uyisebenzise xa usenza isonka okanye amagwinya. Xova intlama yakho uze uyilinde yonyuke. Ngalo mzuzu uyilindileyo usenokupheka inyama yakho enomhluzi noyikhethileyo. Xa uqikelela ukuba seyiza kuvuthwa yikha amaqhekeza kwintlama yakho, wenze abe yibhola, uze uwabeke phezu kwenyama yakho oyiphekayo. Vala imbiza uze ulinde de amadombolo akho avuthwe.

Umleqwa yinkukhu ekhulele efama okanye ekhulele eyadini yakho okanye inkukhu ozikhulisele yona. Le nkukhu awuyithenganga evenkileni, ayikhuliswanga ngoomatshini ibe abantu abaninzi abantsundu baye bayigqale njengeyona nkukhu inencasa. Kwakhona xa upheka umleqwa awudingi zinto ezininzi, usebenzisa nje ityiwa uze uwuyeke uzibilele ixesha elide. Awudingi ukuqholwa kakhulu kuba incasa yawo izawulahleka xa uthe wawuqhola kakhulu. Indlela yokupheka umleqwa yindlela elula.

Ndiyacingela ukuba kuzawumenywa intsapho mhlawumbi kuzawumenywa nabantu abadala bentsapho abazawukwazi ukumelana nalo mcimbi. Abantu abanjengoomalume abazawuzazi izinto emazenziwe, ootata nootamkhulu nabazaziyo indlela izinto zesiNtu ezenziwa ngayo.

Kaloku amakhwenkwe ayancedisa ekuqokeleleni iinkuni ezizawusetyenziswa kuze kubaswe phandle nokuze kuphekwe. Kwakhona ayancedisa xa kuxhelwa naxa kulungiselelwa inyama ezawuthi ityiwe.

Ngelishwa andinalo ulwazi ngesiko lolwaluko. Ngoko andikwazi ukuwuphendula lo mbuzo.

Amaxesha amaninzi amagama esiNtu namagama esiXhosa zizinto abazali bethu abanqwenela ukuba siziphumeze okanye izinto abanqwenela ukuba sibe zizo. Iba ngamagama amnandi asinqwenelela ikamva elihle nekamva eliqaqambileyo. Ngamanye amaxesha abazali baye basebenzise amagama abawathiye abantwana ngenxa yesiganeko esehlayo ngelo xesha umntwana wayezalwa.

Ngelishwa le nto iba nemiphumela emibi kakhulu. Umntwana uye akhule esazi umamakhe ongumakhulu wakhe aze acingele ukubana umamakhe ngudade wabo. Xa umakhulu engasekho loo nto iye imshiye umntana edidekile. Kwakhona amaxesha amaninzi akaye akhe ulwalamano phakathi kwakhe nomamakhe omzalayo. Loo nto isenomenza ahambe ubomi bakhe bonke egamgqali oyena mamakhe njengomamakhe aze amqumbele ixesha elide kuba bengazange babe nalo ulwalamano olufanelekileyo njengomntwana nomzali.

Enoba abantwana bakho bafunda kwizikolo ezithetha olunye ulwimi okanye ezithetha isiNgesi xa befika ekhaya qinisekisa ukuba bayalithetha ulwimi lwabo kangangoko kunokwenzeka. Thetha nabo ngolwimi lwabo ukuze balufunde. Kwakhona mhlawumbi kumanqanaba aphantsi kakhulu usenokubasa kwisikolo esithetha ulwimi lwabo ukuze bakwazi uluthetha, ukulifunda, nokulubhala. Ngalo ndlela abasoze balulahle ulwimi lwabo lwemveli.